Ho bua nnete, fela mananeo a bophelo bo botle. Nka re ateng dikolong tse re reng ke di-private school mo re balang dikolong tsa government-eng ya rona, aa nnete yona e ya batleha. Ha re na tsona ntho tse tshwanang le tseo. Re na le feela ho matha le teng neng neng o tla fumana, ho se o ba o siile ka lehare. O sa utlwisisi hore ho etsahala eng.

Mme ha mmoho le wena ntate. Ke na le beke tse pedi ke le kopile hore le nrekele diaparo tsa bolo. Ke tumme haholo sekolong ka ho bapala bolo. Ebile kgweding e tlang tje ka ke ne ke se ke tjhelo. Hore ho tlo tla batho ba hlwahlwa ba leng baholo dinthong tsa bolo. Ba tlo sheba ba na ba nang le talent-e hore ba ka ba e nka ba ilo bapalla bolo tse tse nyane. Empa tsa dihlopha tsena tse tummeng haholo. Le tlameha le nrekele diaparo e leng borikgwe ha mmoho le sekipa sa teng, dikausi le di hore le nna ha ke fihla kwanana ke kgone ho tshwana le bana ba bang. Le hore ke bapale haholoholo ka ho feta ka mokgo ke ntse ke bapala ka teng. Hoba ke batla le nna ba mpone.

Ka re ke ikemiseditse ka tle ka iphoqa. Ke na le dilemo ke ntse ke re ke tlilo kenela comrades marathon. Lemong sena ke ile ka kenela, empa ha ke a ka ka kgona ho e fetsa, ka hobane ke ile ka kgathala tseleng. Bohloko boo ke ileng ka bo utlwa bo ne bo tebile ebile bo nkotla pelong. Hoba ka tsela eo ke ne ke ikemiseditse ka yona ebile ke itjweditse kapa ke ipolelletse hore ke tlilo qeta comrades marathon enana. Ke swabile nko ho feta molomo. Ha ke tsebe nka reng ke felletswe, mantswe a fedile ha ke na ona ho hang. Hoba ke ne ke itjweditse hore lemong sena le kgale, ke tlilo tswela pele, ke tlilo ba mohlodi. Empa ke senyehile maikutlo haholo fela, hore ka tle ka iphoqa ha kaale kaale.

Ho bohlokwa haholo hore bana ba mamele mokwetlisi ka dinako tsohle, hore le kgone ho tseba hore ke melao e feng, le tlameha le latele. Ha ho tluwa dinthong tsa ho ikwetlisa hore o se ke ke wa hore o seke wa itematsa kapa o iphumane o so sa kgone hore o kenele dinthong tseo hoba o itimaditse haholo. Jwale ho bohlokwa haholo ho mamela hoba ngwana ma hana jwetsa o bona ka dikgapha.

Nna ke motho a ratang mmino ka melo pelo le moya. Ke hore le ha ho ka thwe ke robehile pelo, ke utlwile bohloko kapa ke entseng. Empa ha nka bina kapo ka mamela ona, mmino ke ba hantle. Ke ile ka kenela kwaere dilemong tse hlano tse fetileng. Ke mo ke ile ka fumana metswalle e seng motswalle, metswalle ho batho bao re ne re yang kwaeng kaofela, hoba re qetelletse, re le ngatana e le nngwe. Ebile re utlwisisana ho feta ka tsela eo ne re nahana re ka utlwisisana ka yona.

Motho a bapalang dipapadi le motho a sa bapaleng dipapadi ba fapane haholo. Hoba ha o bapala dipapadi, ho thusa haholo ka bophelo bo botle ba kelello. Kelello ya hao e tshwara dintho ha bonolo. Nthwe nngwe le e nngwe ya hao e ba bobebe hoba kelello ya hao e se e tlwaetse hore dipapadi ke ntho tsa hao. Empa motho a sa bapaleng dipapadi yena o tshwarela hole. Kelello ya hae ha e ya ka ya tlwaela hore e ya bapala . Jwale ka tsela eo ho ba boimanyana ho dintho tse ding.

Batjha e mang le ikwetlise bophelo bo hona mona boikwetlisong. Ha o ikwetlisa o ba le bophelo bo botle ba kelello. Kelello ya hao e dula e bapala, e dula e kgothetse. O ka etsa dintho tse ngata ntle le hore e o fa le bophelong ba hao. Wena mmele wa hao o ba bonolo, o kgona ho etsa dintho bonolo fela. Hoba o tlwaetse ho ho ikwetlisa.